Kubaluleke kakhulu ukuthi wazi amaphuzu akho esikweletu ngoba uma ufuna ikhadi lesikweletu, uma ngabe amaphuzu akho ephansi, bangase bakunike imali ephansi kuleli khadi kanti mhlambe wena uney'nhlelo ezinkulu kanti uma wazi ukuthi amaphuzu akho aphezulu ungacela ukuthi ucela bakunike ikhadi lesikweletu elinemadlana ethe ukuthi xaxa ukuze ukwazi ukufeza iy'nhlelo zakho ofuna ukuy'feza kanye futhi nokuthi uma amaphuzu akho ephezulu ephezulu intela yakho ivamise ukuba ngcono.

Makoti wakithi, yazi lento yayingeyinhle indaba yokuthi ulinde isikhathi eside kangaka, ukuze umuntu wakini angcwatshwe ngoba ngesikhathi ulinde ukuthi umshwalense wenze ucwaningo lawo uqede uninikeze isisombululo, usuke wena uhleli nesidumbu mhlawumbe siduvile emakhazeni. Abantu babuke wena, bazokukhalisa lana, bafuna ukudla nayo yonke leyo nto. Kunomthelela ongemuhle kakhulu, ngoba ngabona thina la ngenkathi silindile ukuthi umshwalense ukhokhe, sasigcina sesingabantu abahluphekile ukudla esinakho kungasabaneli abantu ngenxa yobuningi bey'nsuku abay'hlalile. Cha siyagqilaza kakhulu leso simo leso. Ngabona futhi nawe ukuthi wawugqilazekile.

Uyabona uma ucabanga ukwakha noma ucabanga ukuthenga izinto ey'nkulu nje mhlawumbe imoto ukuhambisa iy'ngane esikolweni. Lokho kuyaba nomthelela omkhulu kakhulu ekuthenini ugcine usuthatha usuya ebhange isikweletu ngoba lezinto zijwayele ukuthi zidinge imali eningi kakhulu othola ukuthi isikhathi esiningi awunayo ngalesosikhathi. Ngakho-ke sekuyophoqelela ukuthi uhambe uyofuna isikweletu ukuze ukwazi ukufeza lelo phupha lakho.

Uma umuntu engasekho emhlabeni ekade esebenza uyakwazi ukuthi ena afake laba abasele ngemuva labo akade bondliwa ilowo muntu bayakwazi ukuthi ena bafake isicelo njengokuthi mhlampe iy'ngane nomakoti walowo muntu bayakwazi ukuthi ena bafake isicelo sokuthi lemali uma iphuma noma i-UIF uma uphuma ukwazi ukuthi uqhubeke ubondle ngoba nomufi wayekade ebondla. Lokho-ke kusho ukuthi kufuze nilethe ubufakazi, funeka sibone ubufakazi bokuthi kade lo muntu enondla engabe ama-statement noma uma ngabe kuzingane izitifiketi zengane ey'khombayo ukuthi lezingane kwakuyezakhe umufi, ukuze sazi ukuthi bezondliwa uyena noma zilindele kuyena ukuthi .

Gogo, uyabona njengoba uvule i-akhawunti i-app le yasebhenki leli ovule i-akhawunti yalo izokusiza ekuthenini, angithi uyabona kulezinsuku indaba yobugebengu isithe ukuba ningi ikakhulukazi ubugebengu obenziwa ngobuchwepheshe. Uma kwenzeka ulahlekelwa ikhadi lakho, mhlampe leli lasebhenkiuma unayo i-app uyakwazi ukusheshisa ungene la efonini, ungene ku-app ulivale lelo khadi ukuze bangaze bakhiphe imali noma bakwazi ukulisebenzisa ikhadi lakho elilahlekile, uyayibona leyo nto leyo? Uma futhi ufuna ukubona ukuthi usele namalini, asisekho isidingo sokuthi usuke ekhaya ugibele uye edrobheni, edolobheni ukuze ukwazi ukubona ukuthi unamalini ekhadini kodwa usuvele ungene la kwi-app ubone ukuthi imali onayo imalini.

Imishwalense ihlukahlukene, uyabona nje la bahlinzeka ngemshwalense ezempilo omunye umshwalense uyakucela ukuthi ngaphambi kokuba bakunike umshwalense kufuze uyothatha amagazi bakuhlole babone ukuthi yiziphi izifo oninazo, yiziphi izifo ezingase zikuhlasele mhlambe ekuhambeni kwesikhathi. Lokho kusho ukuthi isikhathi esiningi mekwenzeka lokho bazokutshela futhi ukuthi le zifo osunazo abakuthole unazo ngeke beze bekwazi ukuthena bakhokhe mangabe kwenzeka ngeshwa-ke uhambe emhlabeni, ngeke baze bayikhokhele leyo nto. Bangakhokhela loku kugula mhlambe okukufice ngendlela obungenakho ngenkathi uthatha umshwalense kanti eminye ayinendaba. Uma nje uthathile umshwalense waqala wakhokha inyanga nenyanga noma ungahanjiswa yini emhlabeni, basuke bazokhokha. Ayifani-ke imishwalense ngaleyo ndlela.

I-app yebhange engisebenzisayo ngikwazi ukuthi ngingafaka isicelo sokuthola i-loan nokuboleka imali. Ngiyakwazi ukuthi ngivale ikhadi uma ngabe kwenzeka mhlambe balebile. Ngiyakwazi ukuthena ngizenzele ikhadi leli phecelezi okuthowa li-virtual okusho ukuthi ongeke uzulithinte eliyikhadi eligcina kuphela kwi-ephu. Ngiyakwazi ukuthi ena nginyuse imali engingakwazi ukuthenga ngayo phecelezi amalimithi. Ngiyakwazi futhi ukuthi ngisuse imali kulenye i-akhawunti, ngiyifake kwenye i-akhawunti. Ngingasho nje ngithi hhayi cha kuningi, kuningi nje engikwazi ukuthi ngingakwenza akukho nje engingakwazi ukuthi ngikwenze ngale-app yami engiyisebenzisayo.